Ha ke sheba malapa a mang a lokisetsang batsofe, ke bona hore ba itlhokomela hantle. Ba etsa diketso tse kang ho hlokomela dijo, ho hlophisa sebaka sa , le ho ba fa tshebetso ya maikutlo. Le nna nka thusa nkgono kapa ntatemoholo ka ho ba mamela ho ba thusa ka mesebetsi ya letsatsi le letsatsi, le ho ba tshwara ka lerato. Setso sa rona se bolela hore re lokela ho hlompha le ho hlokomela batho ba baholo. Ka hoo, ke dumela hore ho na le dintho tse ka tjhentjhwang haholo tabeng ya ho ba wa ho ba fa tlhokomelo e tsitsitseng le e hlomphehang.

Ee, bana ba banyenyane ba ka tshwarwa ke malwetse a kang mafura, tshwaetso le malwetse a mang kgutshwane a phefumoho. Sena se etsahala hobane mmele wa bona o santse o batla matla a ho lwantsha dikokonyana. Ka lebaka lena, ho bohlokwa hore bana ba fumane tlhokomelo ya kalafo pele.

Dumela, ke motswadi wa ngwana wa hao, ke batla ho hlahisa tletlebo ka thoto ya thobelano dikolong. Ke ikutlwa hore thuto ena ha e loketse bana. Hobane e kaba potetse mohopolo wa bona le setso sa rona. Ke kopa hore sekolo se nnete ka ho hlahloba hore na ke thoto e feng e nepahetseng le nako e loketseng. Bakeng sa ho fana ka tlhahiso lesedi e jwalo. Ke kopa thuso ya hao ho netefatsa hore bana ba rona ba fumane thuto e tshwanelang, then.

Nna ke ka qala ka ho mamela banna le ho ba kgothalletsa ho bua ka maikutlo a bona. E ka ba tsebisa ka mekgatlo ya thuso le ditsebeletso tsa maikutlo. Hape ke ka buela dipuisano tsa setjhaba. Moo banna ba ka bua ntle le ho nyedisa. Ha re ba kgothalletse ho batla thuso, re ha setjhaba se phetseng hantle, se hlomphehileng.

Ke ka buisana le Lefapha la Bophelo bo Botle hore re ba thome ka potlako ho tlisa meriana tliniking ya mahala. Hape re ka hlophisa tsamaiso ya ho isa meriana ka dibakeng tse tse nyane ho tloha toropong. Ho nolofaletsa baahi ke ka sebetsa le baetapele ba setjhaba ho etsa lenanelo la tlhokomelo e tsitsitseng, ho netefetsa hore ha ho hlokehe hore batho ba tsamaye tsela e telele ho fumana moriana.

Ke tla mo ngolla letsatsi le nako pampiring kapa ke mo behele alarm-o mo founong hape ke tla mo hopotsa ka letsatsi leo. Ke mo fe motswako wa tlotliso le lerato hore a se be lebale hape.

Nna ke bona ekare ke ntho e sa lokang ha e tswala ha e tswala fela. Hobane batho ba ba sa batle ho hlokomela batswadi. Batswadi ba re hodisitse ke boikarabelo ba rona ho ba hlokomela. Empa haeba motho a se na thuso kapa tlhokomelo e lekaneng, lehae la maqheku le na leng tlhokomelo e ntle le ka thusa. Ntho ya bohlokwa ke hore batswadi ba ikutlwa ba hlomphuwa le ba rutwa, e seng ho lahlelwa moo feela.

Banna ba hlophisa dipuisano, ba bule mekgatlo ya boitshwaro le bophelo bo botle. Ba ka ipeletsa metjheng ya boithabiso le metjheng ya marangrang. Ho buisana ka tlhahlobo ya bophelo, maikutlo le boitshwaro le ho phetseng hantle. Sena se ka kgothalletsa ba bang ho latela mekgwa e ntle.

E ka re batho ba seke, ba tshaba kapa ba tla jowa ke dihlohong. Hobane ho ya clinic ke mohato o bohlale. Malwetse ha a kgethe mme ho fumana thuso pele ho bohlokwa, re lokela ho rutwa ho amohela phekolo le ho thusa ba bang hore ba ikutlwe ba sireletsehile, eseng ho ba nyedisa. Bophelo bo bohlokwa ho feta dihlong.

Ee, dihlahiswa ee nka reka dihlahiswa tsa bophelo ho tswa metjheng ya ditaba tsa setjhaba. Haeba ke dumela hore morekisi o a tshepeha, ke tla sheba maikutlo a bareki ba bang, ditefello, le hore na dihlahiso di na le tlhahlobo kapa license. Empa ke bohlokwa ho ba hobane metjha ena e ka sebediswa ke batho ba qhekellang, tlhokomelo e phahameng le hlahlobo pele ke reka .

Ka hopola ho motswalle wa ka a nne a thimula le ho opelwa ke mmele ha hang re ile ra tshoha. Bohle re nne re tlameela tlhoko, ra nahana hore ke COVID-19. Le yena o ile a fereha a ba a ipata a tshaba ho ya clinic empa ka mora ho buisana le malapa a ya hlahlojwa. Ra thola ha re fumana hore ke sefuba se tlwalehileng nakong eo e le ya tshaba le ho se tshepe ba letho.

Ke hopola ke kile ka reka dipidisi tseo ho thweng ke matlafatsa mmele ha ke ikutlwa ke hloka matla. Ke ile ka di bona metjheng ya marangrang tsa ba le packaging e ntle. Empa ha ke qala ho di nka ha ho letho le ileng la ntsafala, ka fellwa ke tjhelete feela. Ke ithutile hore ho molemo ho reka dihlahiswa tse amohetsweng ke hobane tsona di fitile tlhahlobo ya polokeho le katleho. Ke kopa batho ba bang hore ba be hlolokisi.

Ke ka sisinya hore ho be le puisano pakeng tsa di-company le batsamaisi ba sekolo, ba ka hlophiswa tumello mo di-company di fanang ka dijo. Empa sekolo se ntse se fuwa karolo e nyane ya tjhelete kapa e kabang mosebetsi wa kabo. Sena se tla thusa bana ho fumana dijo tse phetseng hantle ha sekolo, le sona seo se wa malemo. Tshebedisano e hlophisehileng ka senotlolo.

Ke tla ba hlalosetsa bana hore ho na le mefuta e fepaneng ya dithibela pehelehi. Enngwe ke thibela pelehi tsa baloyi tsa boloi, tseo di thusang ho thibela pelo peo, hore e seke ya fihla ho mosadi. Tse ding di thibela pelehi tsa malapeng, tseo basadi ba di nwang ho thibela ho beleha. Hape ho na le mefuta e meng, empa tsena ke tse atisang ho sebediswa haholo ebile di siretsehile haeba di sebediswa hantle.

Maqheku a lokela ho nka meriana le dipidisi ka nako e nepahetseng ka tekano e loketseng, le ho latela ditaelo tsa ngaka. Ho molemo hore ba sebedise mokokotelo kapa mokoti wa moriana, ho hopotsa hape ba lokela ho boloka moriana sebakeng se sireletsehileng le se omileng. Sena se thusa ho netefetsa hore ba fumana phekollo e phethahetseng ebile ba phela hantle.